Ewe ndicinga ukuba eli gama liyahambelana kakhulu neli qela, ingakumbi ngokuba eMzantsi Afrika ibhola ekhatywayo isikakhulu idlalwa ngabafana abasebatsha. Ngoko ke ndicinga ukuba eli gama lithi Bafana Bafana liyabafanela kwaye nabo bayalithanda.

Ewe zikhona zinintsi kakhulu. Singabantu abathi baye bahambe bayobukela imiboniso bhanyabhanya. Sihambe siyokuthenga iimpahla, siyokuthenga ukutya, ngamanye amaxesha siyaphuma siyokuzonwabisa naseziklabhini. Inintsi into esiyenzayo, senza neepikiniki ukuzonwabisa xa sinemali nabahlobo bam.

Ewe zikhona kwaye zibalulekile ukuze ugcine impilo yakho ikonwabisa. Uye wonwabe emphefumlweni ukhuthazeke nokukhuthazeka, utsho usibone isidingo sokuqhubekeka uphile nesidingo sokuqhubekeka usebenze.

Imidlalo ye-eletroniki inazo izinto ezintle ethi ize nazo kubadlali ukufana neendlela zokwenza imali. Kodwa ke ikwanabo nobungozi bokuba baye baqhelane nayo kakhulu kufikelele kwinqanaba lokuba abasakwazi ukuyeka, into ke ebizwa ngokuba yi-addiction.

Kuthi qatha imali engqondweni yam kuba ixesha elinintsi endithi ndibe kanti ndibona imidlalo yamakhadi ndiyibona kwiindawo ezifana neekhasino apho kuye kanti kudlalwe ngemali, abantu bawine nemali okanye baphulukane nemali.

Ndiqaphela into yokuba omnye uxabise kakhulu iincwadi, omnye uxabise kakhulu ukudlala. Omnye uthanda ukuchitha ixesha nabantu, omnye uthada ukuchitha ixesha yedwa. Ngoko ke ithi loo nto njengomzali kuyawufuneka ndifumane indlela yokuqinisekisa ukuba lo uxabise iincwadi uba nalo ixesha lokudlala abe nalo neleencwadi, kwaye nalo uxabise ukudlala uba nalo ixesha lokudlala aphinde abe nalo ixesha leencwadi.

Ukuba abantwana bam badlale umdlalo wombhoxo. Andinazizathu zitheni kukuba nje ndiyawuthanda, ndinomdla kuwo, kwaye nabo ndiqaphele ukuba bayawuthanda.

Akukho tshintsho lungako lwathi lwenziwa kwelam iphondo olubonakalayo, kuba ke nawo umdlalo lowo weNdebe yeHlabathi wawungazukubanjelwa ephondweni lethu. Ndiyacinga ke ukuba nabakhenkethi babebhekele, ngoko ke zange kubekho umehluko ungako siwubonayo.

Imisebenzi yolonwabo enokwenziwa lulutsha kunye nabantu abadala ndicinga ukuba kukuzivocavoca kuqala, kudlalwe ke ngoku ezemidlalo, kubekho ukhuphiswano khona ukuze siyigcine inomdla yonke le nto. Kuphinde kubalekwe, kubekho ukhuphiswano oluninzi khona ukuze abantu bahlale bekhuthazekile, kubekho nenzuzo abantu abazawuthi babe kanti bayayifumana.

Hayi, imisebenzi yokuzonwabisa yeyomntu wonke. Eminye awudingi mali ukuze ukwazi ukuyenza. Umzekelo, abanye abantu bathanda ukuthunga, abanye bathanda ukunitha, abanye bathanda ukupheka, abanye bathanda ukucula. Zinintsi zahlukahlukene kodwa unintsi lwazo aludingi mali.

Owu, abantu babonwabe kakhulu, wonke umntu wayenemincili. Ndikhumbula ukuba phambi kokuba kuqale umdlalo wonke umntu wenza isiqinisekiso sokuba uba phambi komabonakude, abangenawo baqinisekisa ukuba oonomathotholo babo babavulile khona ukuze wonke umntu angaphuthelwa ngumdlalo.

Bendiza kudlala umdlalo wamahashe, kodwa ke andinalwazi luphangaleleyo ngawo, nto nje kukuba nje ndithanda amahashe.

Ndingathanda ukuba kususwe i-three second rule ngokuba iyawubambezela futhi iyawubandisa umdlalo.

Ngokoluvo lwam ndicinga ukuba iqela laseMzantsi Afrika lebhola engumbhoxo labafana lelona lithe labe kanti lisiphathela iindebe ezizawusenza ukuba sibonakale kwilizwe lonke jikelele, kwaye sihlonitshwe nathi sitsho sikwazi ukuzidla ngelizwe lethu.